Hawu mina indlela engiyibuka ngayo, akekho umuntu ojabule. And aphela abantu angeke baze baname khoz icabange nawe ile nto. Uma ngisuka la engijwayele khona, yonke into ngiyazi ngale ndawo le engikuyona, so manje bese kumele ngisuke ngiye le emakudeni endaweni eqhelile nami, le nto even or nanoma kungathiwa, okay, ngiyawuthola lo msebenzi la engiwuthola khona, le nto-ke isizongimba futhi ephaketheni ngoba phela angithi ngimele ngikhokhele indawo engihlala kuyona. Nakhona kuyenzeka ukuthi even if or nanoma kuwukuthi ngiwutholile umsebenzi loyo, but angiwutholi endaweni eseduze, angithi nala engihlala khona, so kumele ngikhokhele nanemali yokugibela kanjalo kanje. Ayi, akukho kuhle, akukho nje mnandi nakhona phela ngihlukane nabantu engibathandayo, engibajwayele engibaziyo kubi nje kakhulu, akuyona nje into engajabulisa leyo.

Yazi phela isalukazi, isalukazi uMaMdleko, ngalesi khathi ehleli phansi ecabanga ukuthi hhayi, nanku umoba, nanku umoba uyawubona ukuthi kungenzeka ukhone ukusiphilisa, nakhona not ukuthi iwona esizowudlela but noma ingoba nakho kumele sewudayise ukuze sikhone ukuthola amasenti, siphinde nathi impilo enconywana. So-ke uMaMdleko ubeke, ubeke 'cause angithi uyena obeyazi indawo leyena, uyena obeyiqala indawo lena eyiqala eyidweba kahle ukuthi indawo ykiithi isukaphi igcinaphi but naye wagcina eyihlukanise mje kahle nje impela umugqa yabo sakhona ukuwufaka umoba ngapha eceleni sase sifaka ubhontshisi kuleliya cala-ke sasesibafakile-ke izinto ey'hlukene njengamadumbe nobhatata.

Okay, so i-PPE yona i-right ngempela ngoba angithi uyavikela ukuthi kungabi khona lokhu okubi, ukuza kumina. Angithi i-PPE kahle kahle yenzele yenzelwe ukuvikeleka kwami. So mina-ke mayelana ne-PPE ukukhathazeka anginakho. Ngabe nje ngiqamba amanga uma ngathi nginey'nkathazo nge-PPE mhlawumpe kungaba yikhona-ke nje ukuthi uma kushisa, uma ngigqoke amabhuzu, ama-overall lawa, izinto ezingagcine zingishiya but nje koda ekuvikelekeni ngijabule nje kakhulu ngoba iyona into eyenzela ukuthi ingivikele mina as umuntu.

Mina ngicabanga ukuthi uThabiso akavune yonke into abayivune yonke ukolweni lo wakhe akawuvune wonke, ngoba uma engawushiya uyogcina ubole wonke, angithi? Kanti-ke uma engawuvuna, ngiyazi ukuthi indawo ikaliwe, so, kungenzeka ukuthi angakwazi ukuwomisa wonke ngesikhathi esisodwa. Kodwa isona ngingayibeka kanjani? Iyona ndlela elula engakhona ukuthi imsindise ukuthi okungcono abe nawo ukolweni nawo kunokuthi awuyeke ushawe iy'mvula uvele nje ubole wonke kanti uma ewuvuna ukhona angawusindisa, angithi?